Game tsa mafaratlhatlha di botlhokwa thata ka gore nako tse dingwe di go ntsha kwa straat-eng, kampo nako tse dingwe di go ntsha bodutu, nako tse dingwe nngwe o tshameka ka tsone jalo di go naya madi. Jaanong go botlhokwa thata go di tshameka mo mafaratlhatlheng go tsamaisa nako ya gago.

Ga ya go fokotsa gape re ka re e fokoditse, e tsamaya sentle fa e le jalo ka gore batho ba bantsi ga ba sa tlhole ba tshameka ko ntle ba tshameka ka mafaratlhatlha.

Ke motshameko e leng goreng ke ya kgwele ya dinao ka gore ha o e tshameka yone e ntsha madi, ebile e go ntsha le stress-e, ebile e go shebisa mafaratlhatlha nako e telele. Ke yone e batho ba bantsi ba e ratang ka nako e tshwana le e.

Casino le yone e betere thata ka gore madi a teng o a kry-a ka nako a tsena ka bonako mo dikarateng tsa rona le yone ya motshameko wa ball-o le yone e ntse fela yalo, e ntle ka gore batho ba e rata e tsene ya madi ka bonako ya tsenya mo dikarateng tsa rona. Tse tsotlhe tse ke sa di buang le tsone go di dintsi thata tse nka di buang tse di re thusang ka madi ditšhelete.

Ga ya siama ka gore o tshwanetse o tlhokomele la o tshwara founu ya gago, gore batho ba sa itse gore o tsena jang ebile ba sa itse le di-PIN tsa gago, kampo ba sa itse sepe se se wena o se dirang mo founung ka gore ga ba ka itse ba tla go jela le madi le madi a gago a ka nyelela o sa itse a ile kae.

Ke motshameko wa di-ball-o o tlwaelegileng thata, motshameko wa dikarata, motshameko wa dipitse ke yone o o tlwaelegileng thata o re o tshamekang mo mafaratlhatlheng a rona kampo mo difounung tsa rona.

Motshameko wa mmamoratwa wa me wa mo inthaneteng ke bolo, ke rata ball o thata ke rata le wa dipitse thata ke tsone tse ke di ratang thata tseo tse e leng goreng ke di rata thata ebile di naya le tšhelete sentle, ebile di a nkgotsofatsa ke tshameka ka itumela thata go tshameka tsone.

Motshameko wa internet e tlhoka data ebile e tlhoka data e ntsi thata gore o kgone go tshameka sentle gore o kgotsofale se o se tshamekang, o tsene mo go sone sentle o se shebe sentle gore o kgotsofala ka sone.

Go botlhokwa thata gore ebile batho ba bantsi ba dirisa data ya bosigo gore ba dirisa data ya bosigo ba itse tlhwatlhwa ya teng e ko tlase, ba ba sa kgoneng ebile ba ba sa ba senang madi ka nako eo ba dirisa ya bosigo gore ba kgone go dira dilo tsa bone tse tsotlhe ba dirang ba tsena mo di-email-ing, ba tshameka di-game tsa bone, kampo ba sheba dilo tsa bone mo mafaratlhatlheng ka nako eo.

Segologolo gore sa nna teng e ne e le botlhokwa ba tiro kampo ba economy ya rona tikologo ya rona ya economy e ne e le ko tlase, ebile r se re tlhalefe re nne le kitso ya inthanete ya mo kitso ya rona internet e ko godimo, ebile batho ba bantsi ba itse ka yone ebile e re thusa thata.

Se se botlhokwa o tshwanetse o itse ditaelo kampo molao wa inthanete sengwe le sengwe se o tsenang mo go sone sa inthanete o tshwanetse o ne le kitso ya sone, ebile o bo o badile ka sone ga o tsena mo go sone o sa nna le kitso o ka latlhega ebile o ba tla bangwe ba tla go tsotsa go sa tlhokagale.

Segologolo thata batho ba ko gae ba kwa magaeng ga ba na kitso ya internet-e ka gore ga ba rutiwa ka yone, fela ba ka rutiwa ba tla itse. Thata-thata batho ba ko magaeng ba dirisa internet-e go tshameka bo dibolo kampo go ya go tsena ba sheba dikgang le dilo tse dingwe.